Hayi, ndi vhona zwi songo fanela nga uri madokotela a vharema manzhi a fha vhathu mishonga i songo fanelaho, i songo ṱolwaho nga vho vhorasaintsi, zwa vhangela vhathu malwadze o fhambananaho. Zwino a zwi ngo fanela uri madokotela a tshirema a fhe vhathu mishonga i songo ṱolwaho nga vhorasaintsi.

Masiandoitwa a u soko ḓi wana ni khou shandukisa madokotela a u ṱola mutakalo, zwi ita uri madokotela a ni fhe mafhungo o fhambananaho nga kha mutakalo wanu uri u hani, zwa ita uri ni wane mishonga minzhi yo fhambananaho, ine minwe asiyone, zwa dovha zwa ita uri ini vhangele malwadze o fhambananaho.

Ndi u dzulela u ṱamba zwanḓa musi muthu a sa athu u ḽa zwiḽiwa na u dzulela muthu a tshi nwa mafhi u ri a bvisa mabuse khanani, zwa thusa uri khana i dzule yo kiḽinea, nau u ambara mask musi muthu a fhethu hune ha vha na mabuse. Zwa dovha muthu a lala a tshi shela Doom, u itela u vhulaha manyunyu ane a nga ḓisa vhulwadze ha TB.

Ndi nga amba nae uri zwe a ita a si zwavhuḓi nga uri o ita zwithu zwine ha vha uri ha ngo thoma a amba na nne uri ene u khou ita zwithu zwifhio vhutshiloni hawe. Mara fhedzi ndi ḓo tenda kha uri zwe a ita, ndi zwine ene a khou ṱoḓa vhutshiloni hawe, ende ahuna zwine ndi nga ita nga murahu ha musi o zwiita, ende a khou ḓi dzhenisa khazwo. Sa mubebi, nne ndi ḓo mu sapota, nda mu ṱhogomela sa nwana wanga, ra isa phanḓa na vhutshilo.

Vhathu vha ne vha vha uri ndi vhaholefhali vhuponi hanga vha a fhiwa tshikhala tsha u ḓi imisa vha vhoṱhe, uri vha kone u vhona uri muthu oyu u kona u dzi imisa u swika gai, ende nga nḓila ya hani. Vha muthusa uri a kone u ḓi imisa nga nḓila yone, ende fhedzi nga nḓila ya vhuḓi.

Tshifhinga tshinzhi ri wana mitengo ire fhasi nga maanḓa, lune i fhira na mitengo ine ya shumiswa nga mulayo kha mapfura a ne a rengiswa a muvhili, ngo uri mulayo u na mutengo wane wa tea u thoma kha wo musi hu tshi rengisiwa mapfura. Zwino manwe mapfura ri ḓo wana a kha mutengo wa fhasi fhasi fhasi,

Masiandoitwa anga murahu ha musi muthu asi khou nwa mushonga nga tshifhinga kana a si khou shumisa mushonga nga tshifhinga ndi a uri vhulwadze vhu ne a do vha a khou ita uri vhufhole nga mushonga uyo, u ne a ḓo vha a khou shumisa, zwi ḓo vha zwi khou ita uri ambo ḓi isa phanḓa na u lwala, ende fhedzi a si fhole nga murahu ha musi a si khou dzhia mushonga nga tshifhinga, kana zwa ita uri a dzulele u lwala nga ḽivhanga ḽa uri ha khou dzhia mushonga nga tshifhinga.

Ndi ufha vhana tshifhinga tsha uri vha ye vha ite dzinyonyoloso, ende fhedzi vha fhiwe zwiḽiwa zwire na mutakalo munzhi na zwiḽiwa zwine zwa vha na u fha maanḓa muvhilini. Zwino zwi ḓo ita uri vhagudi vha dzule vha na maanḓa na mutakalo une u ḓovha thusa uri vha kone u guda zwavhuḓi tshikoloni.

Kuḽele kwa muthu ane a khou ita dzilafho ḽa TB, uvha a si tsha kona u ḽa zwavhuḓi, u vha a tshi ḽa zwiḽiwa zwitukwana zwo linganaho uri a songo tovha na nḓala nga uri uvha a sina dzangalelo la u ḽa zwiḽiwa musi ana dwadze ḽa TB. Vhuḓifari hawe a vhu vhi vhavhuḓi nga uri ndi muthu a ne a dzula a sina maanḓa ane hanga koni u ḓi itela zwithu kha u ḓa kha mafhungo a u ḓi fara.

Ndi ḓo thoma nda dzhia muthu ane ha khou ḓivha tshiimo tshawe ri tshi ḓa kha tshiimo tsha HIV and AIDS. Nda ya nda mu tshekisa uri u kha tshiimo tshi fhio ri tshi ḓa kha HIV and AIDS, u bva hanefho, vhathu vha vhu hanevho nda vhafha tsha u tsireledza vhulwadze, uri vhu songo fhirela kharali vhu hone, ende fhedzi vhu siho, ndi ḓo vhafha tsha u tsirela vhulwadze tshi ne tsha vha khondomu, uri vha songo wana vha khou fhana vhulwadze ha HIV and AIDS.

U shumisa zwikambi na zwidzidzivhadzi zwivhangela masiandoitwa o fhambananaho ane a vhangiwa nga u shumisa zwikambi na zwidzidzivhadzi. Zwa ita uri mutakalo wanu u vhe kha tshiimo tshi si re tsha vhuḓi nga uri matshelo ni nga ḓi vuwa ni khou vha na dwadze ḽi ne ḽi nga ita uri ni wane ni si tsha kona u tshila u ya phanḓa kana ḽa ita uri ni lwale ni fe nga tshinga tshetsho tshine ni khou lwalwa nga tsho. Zwino tshi tshihulwane ndi tsha uri muthu a ḓi fare nga nḓila yone, ende fhedzi a ite zwithu zwine matshelo zwi ḓo muthusa, ndi usa shumisa zwikambi na zwidzidzivhadzi ngo uri zwi tshinya mutakalo washu sa vhanna, ende fhedzi a si zwa vhuḓi.

Ndi nga dzulela u muthusa kha zwine ha koni u zwi ita na zwine ha koni u zwi swikelela, nga murahu ha musi o fariwa nga sitirouku, nga uri muthu ane a vho uri o vha ono fariwa nga sitirouku, ni nga wana uri ndi muthu ane a vha uri ha tsha kona u shumisa tshanḓa kana zwanḓa, ende fhedzi u ḓo vha a khou ṱoḓa thusa kha zwithu zwine ha koni u zwi ita, zwino ndi ḓo dzula ndi hone tsini uri ndi kone u muthusa kha zwithu zwoṱhe zwi ne ha vha uri ha koni u zwi swikelela, uri a kone u tshila o vhofholowa a sina mutsiko u ri o fariwa nga sitirouku, ende huna zwithu zwine ha vha uri ha koni u zwi ita, ende fhedzi ndi ḓo dzula ndi hone u itela uri kharali zwa dovha ndi vhe ndi hone tsini uri a kone u tavhanya a wane thuso.

Ndi nga dzulela u tshekisa malofha uri ana tshitzhili tsha HIV, ende fhedzi sa munna ndi nga si kone u ḓi tsireledza ndi songo vhudza muthu wanga uri ndi khou ḓi tsireledza kha tshitzhili tsha HIV nga uri kharali ndi khou ḓi tsireledza ndi khou tea u vha ndi khou shumisa khondomu, ene ya vha uri a i dzumbei, lune kharali ndi khou ishumisa u ḓo vha a khou zwi ḓivha uri ndi khou ḓi tsireledza kha malwadze mafhio, ende hone vhulwadze vhune ndi khou vhu shavha ndi HIV and AIDS, ngo uri ndi vhulwadze vhu ne vha anzela u fara vhathu. Zwino sa munna nne ndi nga si kone u ḓi tsireledza muthu wanga a sa zwidivhi, mara fhedzi ndi nga ita uri ndi dzule ndi khou tshekhisa malofha anga uri a kha tshiimo tshifhio uri ndi kone u ḓivha uri ndi ṱavhanye ndi wane thuso, ende fhedzi ndi songo ḓi wana ndi kha vhuthada.

Zwi tshi ḓa kha sia ḽa vhuteamita nne ndi dzhia zwine zwa vha kha vhabebi vhanga, kana vhadzula tsini vhanga vhe ne vha vha vhathu vhe ne nda tshila na vho, kana kha vhadzulapo vhane nda tshila na vho, ndi zwine kha vhadzulapo vha hune nda dzula hone vha tshilisa zwone.

Ndi tshi lavhelesa kha tshikhala tsha vhuongelo, ri wana uri ndi tshifhinga tshilapfu ubva hune vha bva hone uri vha swike ngeno, vha ri fhe thuso ine ri khou lila ngayo nga uri ri tshi vha founela vha tshi bva hune vha bva hone hu vha hu kule u swika kha vhudzulapo hune nne nda dzula kha ho. Zwino masiandoitwa ndi haneyo musi ro founela vha tshumelo ya shishi, ende futhi ra dovha ra wana uri tshifhinga tshinzhi hu vha hu sina network, zwino zwi ita uri hu vhe na masiandoitwa a uri muthu u a fhedza a songo tsha wana thuso, nga uri hu vha hu sina network lune ri nga founela vha tshumelo ya shishi uri vha swike vha ri thuse.

Ee, vha tea u vhudziwa uri vha ḓivhe uri hu khou bvelela mini vhutshiloni ha muṅwe muthu musi vho ḓi dzhenisa khazwo, ende vha mu fare nga nḓila ya musi vha tshi ḓivha uri hu khou itea mini vhutshiloni hawe, u itela uri vha tshi zwiḓivha musi zwi zwiswa kha zwo zwi songo, kha vho zwi songo vha mangadza, hu vhe hu zwithu zwine vha khou zwiḓivha uri zwi songo tshintsha ku tshilele kune vha kha ko nga tshifhinga tsha, tsha tshe tsho thifhinga tshine a khou zwi ḓivha nga tsho, zwino u tea u vhudziwa uri a ḓivhe muthu wa tshinnani.

Ndi u shumisa tsha u tsireledza musi ri tshi vha na vhudzekani. U shumisa ha khondomu, u itela uri vhulwadze ha HIV and AIDS vhu songo fhirela arali munwe a naho, naho musi a sa zwiḓivhi, ende zwinwe nda zwa uri muthu a songo fara malofha a munwe muthu a songo ambara zwithu zwa u tsireledza zwanḓa, zwi thuse uri malofha ayo a ne a khou a fara a songo fhirelwa nga tshitzhili tsha HIV kharali a nayo honoyo muthu ane a khou thuswa.

Ndi u dzulela u vha ṱhogomela tshifhinga tshoṱhe kha u sedza uri vha ḽa zwiḽiwa zwi fhio, zwine zwi nga vhafha mutakalo uri kone u dzula vha na maanḓa, ende fhedzi ra dovha ra vha ṱhogomela kha u dzulela u vhafha vhudzulo ha vhuḓi, ngauri vhone vhaṋe vha nga sikone u ḓifha vhudzilo ha vhuḓi ngo uri avhana maanḓa a u ḓi itela vhudzulo uri hu vhe havhudi. Kharali hu muthu muhulwane, anga si kone u dzulela u kiḽina hune a dzula hone ngauri hana maanḓa a uri a kone u kiḽina hafho fhethu, nga uri nga tshifhinga tshinzhi, vhanwe a vha tsha kona u tshimbila na u shuma, zwino zwa ita uri vha tshile fhethu hune ha vha uri ndi vhupo hu si ha vhudi, kana hu hanefho nduni, zwino ri nga dzulela u vhafha thuso ya uri ri kone u vha kiḽinela hune vha dzula hone.

Phambano ine ya vha hone kha HIV and AIDS ndi yauri HIV ndi tshitzhili tsha vhulwadze vhu ne vha dzula malofhani ende fhedzi vhu a fhirela. Zwino AIDS ndi vhulwadze vhune vhu tshimbila na tshitzhili tsha HIV, zwa ita uri na vho vhu dzule malofhani, ende fhedzi ndi vhulwadze vhune ha vho ri na vho vhu a fhirela mara a si vhothe vhe ne vha vha na ho lune zwi ita uri huvhe na vhathu vhe vhe na HIV fhedzi, ha vha na vha ne vha vha na AIDS fhedzi. Zwino phambano, nne ndi khou ḓivha heneyo.

Zwine zwa vha na maanḓa ndi zwa uri vhathu vha wana thuso nga mahala ende fhedziha hu si khou sedziwa upfhi muthu ndi mufhio ane a khou thusiwa ngauri kharali hu ya muvhuso ndi zwithu zwine zwo itelwa vhathu vha Afrika Tshipembe. Ende fhedziha vhushayanungo a sisiṱeme ndi ha musi i khou balelwa u ṱhogomela vhathu vhoṱhe nga nḓila yone ende fhedzi ndi zwithu zwine zwi khou itea ḓuvha na ḓuvha kana fhedziha ṅwedzi na ṅwedzi Ri tshi khou wana uri muthu o ya a khou ṱoḓa thuso ende fhedzi thuso a fhedza a songo i wana ye a vha a khou i ṱoḓa mara hu uri sisiṱeme u hone mara a i khou kona u mu fara zwone.

Thuso ine nda i wana kha vhuponi ha hashu kha kiḽiniki, ndi thuso ine a i tou levhulea zwavhuḓi ngauri ndi wana uri thuso ine ndi khou i wana ndi vha ndi khou tou zama u fhululedziwa uri ndi vhe muthu a takalaho kana a dzikaho lwa tshifhinga tshetsho. Fhedziha kharali ndi khou vhaisala ndi ḓo wana uri vhulwadze uvhu vhu nga si fhole. Ndi ḓo ḓidzulela u lwala naho ndo ya nda ṱoḓa thuso, so ndi zwithu zwine ri khou ṱangana nazwo kha kiliniki ya tshitshavha tsha vhuponi ha hashu.

Vhathu vhanzhi vha ḓiimisa nga zwiimisa zwa u ṱhogomela mutakalo wa tshitshavha nga nṱhani ha uri a vha koni u swikelela masheleni a u ḓiimisa nga zwiimiswa zwa phuraivethe zwine zwi ḓo vha zwi kho ṱhogomela mutakalo wavho ngauri tshelede ya u badela afho fhethu a vha nayo kana ndi tshelede ine a vha koni u i swikelela.

Khwinifhadzo dzine dzi nga vha hone ndi dza uri vha ḓise zwishumiswa zwo linganaho kana zwi fhirisaho tshivhalo u itela uri zwi songo shotha musi zwi tshi ṱoḓea ende fhedzi zwiṅwe hafho, ndi u hira vhathu vhanzhi vhane vha nga shuma afho u itela uri hu vhe na vhathu vhanzhi vhane vha kona u thusiwa nga tshifhinga tshiṱukwana. Ende fhedziha muvhuso u khou sedza uri u khou kona u thusa vhathu vha vhupo vhovho vhune ha dzuliwa hone vhunga ngeno hune nṋe nda dzula.

Ndi u i sa masheleni a u tikedza uri hu rengiwe zwithu zwoṱhe zwine zwa ṱoḓea u itela uri vhathu vha kone u wana thuso yo fhelelaho, ende fhedzi yavhuḓi ine nga matshelo ndi ḓo wana uri kharali ndi khou lwala ndi a kona u fhola. Ende fhedziha ndi a kona u dovha nda wana uri ndi a kona u dovha nda thembela hanefho uri kharali ndi tshi khou lwala ndi ḓo humela kiḽiniki ya muvhuso ende kharali muvhuso wo kona u ita ezwo u ḓo vha wo thusa dzi kiliniki dzo uri dzi kone u thusa vhathu vhanzhi vhane vha khou lila thuso ine a vha khou kona u i wana ngori vhaṅwe vho rovhea milenzhe, a vha khou kona u wana dzi banditshi kana zwishumiswa zwa u nga dzi wheelchair dzine vha tea u dzi shumisa nga ḽivhanga ḽa uri tshelede a iho.

U shaya vhashumi kha dzi kiliniki zwi vhanga uri vhathu hu thusiwe vhathu vhaṱukwana nga tshifhinga tshinzhi tshinzhi ngauri vhathu vha dzula vha kho shuma vha si khou kona u wana tshifhinga tsho awela. Zwa ita uri vhaṅwe vhathu vha songo vha thusa nga nḓila yone, ende fhedziha zwa ita uri vha a wane tshifhinga tshinzhi tsho awela ngauri a hu na vhaṅwe vhane vha ḓo vha awedza uri mushumo u ye phanḓa ende fhedziha vhathu vhanzhi vha kone u wana thuso.

Ee ndono ṱangana nazwo nga murahu ha musi ndi khou wana uri madokotela ha khou kona u vha a khou kona u swika nga murahu ha musi madokotela ane a vha hone ane a nga nthusa kha thuso ine ndi khou i ṱoḓa a si manzhi ende fhedziha ndo wana uri ha ngo to fhelela kha musi ri tshi sedza uri vhashumi vha hone ndi vhaṱukwana.

Hu fanela u gonyiswa muholo ende fhedziha ha vhidziwa vhathu vhane vha ḓivha mushumo wavho vhane vho ḓivhudza u ḓiimisela ende fhedziha vhathu vhane vha ḓo vha kho shuma nga nḓila yone, vho funzeaho, vho dzhenaho, vho dzhenaho tshikolo lune vha ḓo thusa vhathu nga nḓila yone i ṱoḓeaho.

Zwi thusa uri shango ḽa Afrika Tshipembe ḽi vhe na vhathu vhe vhaṱukwana vhane vha khou wanala uri vha na thaidzo ya mutakalo ngori madokotela manzhi a hone ane a ḓo kona u vha thusa ende fhedziha zwa dovha zwa thusa uri vhathu vha kone u thusa vhaṅwe vhathu ri tshi ḓa kha zwa mutakalo.

Ee zwi na masiandoitwa o fhambananaho ane a ita uri vhashumi avho vha fhedze vha si khou shuma nga nḓila yone kana vha fhedze vha khou shuma vho neta, vha ite zwithu nga nḓila ine ya vho ri a si yone nga murahu ha musi vho neta. U shuma muthu o neta a zwo ngo leluwa nda si zwavhuḓi ngauri zwi ita uri muthu a songo shuma nga nḓila yone.

Zwi vhangiwa ngauri vhathu vhanzhi vho thembela hone nga murahu ha musi vha nga si kone u ya kha zwiimiswa zwa phuraivethe zwine vha ḓo tea u ntsha masheleni uri vha kone u wana thuso ya kha mutakalo wavho, ende fhedziha zwi dovha zwa vhangiwaho ngauri vhathu vhanzhi vha vha khou ṱoḓa thuso nga tshifhinga tshithihi ende madokotela ane a vha hone ndi maṱukuwana kha kiliniki dza tshitshavha.

Madokotela vha vha kho sedzana na uri kharali vha khou lafha vhathu vhanzhi u fhirisa tshikalo tshine vha nga kona u swika khatsho zwi vhanga uri vha wane vha khou kona u shuma, vha khou shuma vho neta ende fhedziha vha dovha vha wana uri vha kho shuma vha vha si khou ita zwone nga murahu ha musi vha khou shuma zwo kalulesaho.

Zwi ḓo thusa u leludza tshifhinga tsha uri vhathu vha thome vha ṅwale mabambiri ende fhedzi zwa dovha zwa fhungudza tshifhinga tsha uri muthu a thome a lindele ḽaini o lindela u wana thuso hanengei kiḽiniki.

Ee ndo no ṱangana nazwo, nda wana ndi si khou kona u thusiwa nga nṱhani ha mitevhe mulapfhu nga murahu ha musi ho thusiwa vhathu nga tshifhinga tshinzhi tshinzhi vhaṱukwana, zwi khou wana uri vhathu vha vha vha khou ṱoḓa thuso ya tshifhinga tshilapfhu.

Ndi u shumisa sisiṱeme ya didzhithala u fhungudza tshifhinga uri ndi wane ndi khou ima ḽaini ende fhedziha ndi u shumisa sisiṱeme ya didzhithala u thusa vhathu u itela uri vhathu vha tshi bva mahayani vha vha khou ḓivha uri vha khou dzhena nga tshifhingaḓe. Ende fhedziha a songo dzhena nga tshifhinga tshetsho u ḓo kona u dovha a wana tshiṅwe tshifhinga nga murahu ha musi a kona u ḓivha uri sisiṱeme ya didzhithala i ḓo mu leludzela zwithu uri a kone u wana thuso nga tshifhinga tshine a nga kona tshone kana nga tshifhinga tshine a khou kona u vhona uri vha nga kona tshone.

Ndi tshifhinga tsha nga masiari, ndo ya nga matsheloni nda wana ndi khou tea u dzula uri ndi lindele nga masiari uri ndi kone u wana thuso nga murahu ha musi kharali ndo ya nga masiari ndi nga si kone u wana thuso ngauri hu vha ho no vha na vhathu vhane vha khou ṱoḓa thuso vho ḓaho phanda hanga. Zwino ndi tea u ḓa nga matsheloni uri ndi kone u lindela masiari, ndi kone u wana uri ndi khou kona u wana thuso ende hu vha hu si ḓuvha ḽavhuḓi ngori ndi fhedza tshifhinga tshinzhi ndo dzula, ndo lindela u wana thuso.

Ndi zwithu zwo ḓoweleaho ngauri vhathu a vha koni u wana thuso nga tshifhinga tshiṱukuṱuku ngori madokotela a thusa vhathu lwa tshifhinga tshilapfhu kana vha wana uri muthu onoyo ane a khou thusiwa ndi muthu ane a khou ṱoḓa thuso lwa tshifhinga tshilapfhu, zwino zwa ita uri kha kiliniki dza tshitshavha ri wana uri zwi a kona u ḓowelea uri ri kone u lindela lu tshifhinga tshilapfu ngori hu thusiwa vhathu nga u ongolowa.

Vhathu vha fhedza vha tshi vho balelwa u fara tshifhinga ngauri tshifhinga tsha zwibadela ndi zwifhinga zwine zwi nyaga muthu ane a vha a songo dzhaya, muthu ane u ḓo kona u lindela zwoṱhe zwine zwa ḓo vha zwi khou itea ende fhedziha kharali hu zwithu zwa ṱhaphiṱhaphi hu ḓo vha na vhuthada vhuhulwane ngori tshifhinga tsha sibadela tshi tou tshimbila zwavhuḓi. tshi pangela mutsiko kha vhathu uri vha wane vha kha nyimele navho ri a si yavhuḓi.

Zwo leluwa nga maanḓa vha tou ṋamela vha ya hanefha tsini sibadela vha ya vha dzhia, zwo leluwesa nga maanḓa ngori sibadela ndi hanefha tsini.

Vhathu vha ḓo anzela u vhona nḓila dza u vhona uri vha nga ya vha wana mushonga sibadela kana vha nga shumisa nḓila dza sialala u ita mishonga uri vha kone u ḓi alafha.

Vhalwadze vhoṱhe vha khou ḓo thoma u lwalesa nga maanḓa u fhira nyimele ine vha vha khayo nga murahu ha musi kiḽiniki yeyo yo vala ende fhedziha vhathu vhane vha kho ḓo farwa nga malwadze vha khou ḓo thoma vha kha nyimele ine a vha uri a si yavhuḓi nga murahu ha musi vha nga si kone u wana thuso ngauri kiḽiniki dzi ḓo vha dzo vala.

Hu ḓo vha na vhathu vhanzhi vhane vha ḓo wana malwadze avho a tshi vho engedzea mara fhedziha vhane vha vha na tshelede vha ḓo kona u swikelela u ya ḓoroboni vha tshi tevhela mishonga haningei u itela uri vha kone u wana dzilafho ḽa mushonga.

Vha sedze uri tshumelo ya kiḽiniki ndi tshumelo ya hani ende fhedziha vhashumi avho vha ḓimelasa, vho ḓiimisela u ri shu, u ri thusa nga nḓila ya hani ende fhedzi ndi vhathu vha hani, vha tea u sedzulusa uri hu tea u vha na vhathu vhane vha vha monithara uri vha shume nga tshifhinga zwavhuḓi, vha tshi kona u thusa vhathu vhanzhi ngauri vha dovha vha vha sedza uri vha engedze vhathu vhashumi kiḽiniki u itela uri vhathu vhanzhi vha kone u thusiwa nga tshifhinga tshiṱukuṱuku.

I tea u thoma u sedza uri vhathu vhane vha ḓo vha vha khou shuma kana vhashumi vha eyo mbekanyamushumo vha tea u vha vha vhanzhi nga maanḓa u itela uri hu kone u thusiwa vhathu vhanzhi vhane vha khou ṱoḓa thuso. Ya kona u dovha ya sedza uri i khou kona u thusa vhathu woṱhe, ya kona u dovha ya sedza na uri vhathu vhoṱhe vhane vha vha kha nyimele ine ya vha uri a si yavhuḓi kha malwadze ane vha vha kha naho ane a vha uri o vha vhea kha nyimele ine ya vha uri a si yavhuḓi lwa mafhedziselo, ndi vhone vhane vha tea u thoma u thusiwa ende hu tshi khou shumisiwa tshifhinga u itela uri zwi songo ita uri nyimele i anzelele i tshi hula i tshi ya phanḓa.

Ndi u tshila nga nḓila yavhuḓi i ya sialala, ri ḽa zwiḽiwa zwa pfhushi tshifhinga tshoṱhe na mitshelo ra dovha ra anzela u tamba mitambo ya sialala ine ya ita nyonyoloso kha mivhili yashu.

Ndi u anzela u ḓifara nga nḓila yavhuḓi, u ḽa zwiḽiwa zwa fushi na u ita nyonyoloso u itela uri muvhili u dzule u na maanḓa na u dzulela u ṱhogomelwa uri kharali ha bvelela zwiṅwe a kone u ṱavhanya ha wane thuso uri ovhu vhulwadze vhu songo ḓi pha maanḓa.

Vha ḓo ambara yunifomo yavhuḓi ya white ine ya sumbedzisa uri ndi vhathu vhane vha ḓo vha vha khou ri thusa ende ndi vhathu vhane vha ḓo dzulela u vha hone tsini na riṋe.

Vha fanela u thoma vha ya tshikoloni vha gudela u thusa vhathu uri vha vha thusa nga nḓila ifhio na u amba navho uri vha kone u pfhesesana, zwa dovha zwa nyaga uri vha vhe muthu ane vha kone u shuma na vhathu.

Ndi ḓo thoma nga u renga goloi mbili dzine dza ḓo vha ambuḽentse, dzine dzi ḓo kona u thusa havho vhathu nga tshifhinga kharali hu hu na emergency, nda dovha nda nyaga vhashumi vhanzhi kone u vha hone uri vha kone u thusa vhathu vhanzhi nga tshifhinga tshiṱukuṱuku.

Ndi nga vha livhuwa nga maanḓa manzhi nga nḓila dzo fhambananaho ndi tshi nga thoma nda ri vha konḓelele ende fhedziha ri a vha livhuwa maanḓa havho na u vuwa havho na u ḓidina havho ḓuvha na ḓuvha vha tshi itela vhathu uri vhathu vha kone u vha na mutakalo wavhuḓi. Ndi zwithu zwavhuḓi u thusa vhathu vhathu ende muthu ndi muthu nga vhathu, so vhathu ri tshi khou thusana zwi ita uri ri vhutshilo vhu kone u ya phanḓa nga nḓila ya vhu i khou tshila zwavhuḓi.

Minister wa mutakalo ndi nga humbela uri vha ri ṱhogomele sa vhathu vhavho ende vha ite uri zwibadela zwoṱhe na dzi kiḽiniki dzoṱhe hu vhe na vhashumi vha ṱoḓeaho uri vhathu vha kone u wana dzi thuso dzo fhambananaho endeha ri kone u khou kona u shuma nga tshifhinga ngori vhathu vha siho vhane vha nga ri thusa ri nga si shume nga tshifhinga na vhathu vha nga si kone u thusiwa vhanzhi, endeha vhaṅwe vha ḓo wana thuso i sokou pfhi.

Vha tea u konḓelela vhathu ende vha tea u vha muthu ane a ḓo kona u amba na vhathu, vha ḓo tea uri vha vhe muthu ane vha ḓo kona vhathu uri vha tshi ṱoḓa thuso vha khou ṱoḓa thuso nga nḓila ifhio ende thuso ifhio ende vha kone u shuma navho.

Vha ṱhogomele vhashumi vhoṱhe vha u shuma sibadela na dzi kiliniki a si uri vha sedzulusiwe uri vha khou shuma nga nḓilaḓe ngori ndi vhane vho ḓikhwaṱhisa nga murahu ha musi vha si tou vha na ndavha na mishumo yavho, vha dzulele u fha vha dzulele u dzula vha khou shuma nga maanḓa vha wane uri mushumo uyo vha sa u takalele vha shuma nga nḓila ine ya vho ri a si yone u wana thuso yavhuḓi.

Muthu u tea u wana goloi a ṱavhanye a gidimiselwe sibadela uri a kone.

U tea u itelwa puḽani uri ri vhone uri hu khou itea mini ngauri a sa vha na muṱa a hu na tshine tsha tou tshimbila afho kiḽiniki iyo.

U tea u itiwa puḽani ya uri u khou ṋamedzwa goloi a isiwa kha sibadela tsha kule u itela uri a kone u wana thuso ngori zwa sa vha nga u ralo oyo muthu u ḓo fhedza a tshi vho vha kha nyimele ine ya vha uri i fhira nyimele ine a vha khayo yeyo ine ya vha uri a si yavhuḓi.

U tea u wana ambuḽentsi ine i ḓo ṱavhanya gidimedza sibadela uri a kone u wana thuso.

I thusa uri swigiri i songo gonya ya fhira tshikalo.

Hai, ndi vhona zwi songo dzudzanyea ngauri mulwadze u tea u dzula zwavhuḓi a kona u vha muthu ane a vha uri o lindela thuso, u fola ḽaini u ḓo wa.

Zwi amba vhuḓifari na nyimele u dzudzanyeo ha muvhili wanga uri ifhio.

Nṋe ndi vhona hu yavhuḓi.

Zwo vha zwi zwithu zwine a zwo ngo leluwa bammbiri nnzhi vha dovha vha dzula vha lindela u wana thuso.

Ndi vhona i tshi thusa vhaṅwe vhathu.

I vha yo vhangwa nga ḓuvha i khemikhala dzine dzi a.

Ee, ndi mulandu wa sibadela ngori sibadela i na vhaongi vho linganaho vhane vha ḓo kona u ita uri so.

Hu shumisiwa muḽora hu nga murahu ha musi ho fhisiwa dzi khuni, thanda hu shumisiwa muḽora u ḓodziwa.